Isikole singakwazi ukulekelela labo abangakwazi ukungena emdlalweni wabanye abantwana ngokuthi bathengise ukuze bakwazi ukuthi banyuse imali yokuthi bakwazi ukufaka laba abanye abantwana abakwazi ukungena. Ngoba kubuhlungu ukuthi abanye bafune ukungena koda ngoba abakwazi uku-afford-a ukuthi bakwazi ukuthenga lezo y'mpahla lezo lezi ezidingekayo. For for umdlalo. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi isikole singenelele and-e futhi isikole lapho sifundisa abantwana ukuthi kubalulekile ukuthi abantwana basekelane ezimeni ezinzima.

Okokuqala isinyathelo engingasithatha ukubiza amaphoyisa ngoba bekungamelanga ukuthi bashise ihholo. Lokho siyibiza ngesiLungu ukuthi yi-vandalism. Ngalokho basuke bamosha izinto zesikole noma basuke bamosha izinto zomphakathi elukuthi bekukamelanga ukuthi bazimoshe. Into bekumele ukuthi bayenze bekumele ukuthi babhale phansi basho izikhalo zabo ukuthi bakhala ngento ethize. Yebo izinto azizi kalula and yizinto ekumele ukuthi bazazi lezo. ngakho-ke yizinto ekumele ukuthi sibachazele zona elokuthi kube nomhlangano lapho amaphoyisa nawo azolamula zona zonke lezo zinto lezo. Futhi kuhlanganiswe kubonwe ukuthi ihholo zingalungiswa kanjani kanye nazo lezinto lezi abazifunayo abazifuna ngokuphelele, kodwa hhayi ngodlame.

Ezinye zezifundo zempilo ezingafundwa yintsha ngokudlala imidlalo emaqenjini omphakathi noma esikoleni, wukuthi kubalulekile ukuthi badlale kuzo, ngoba lezi zibakhipha ezintweni elukuthi azilunganga okufana nezidakamizwa, ukuphuza utshwala, ukubhema, nazo zonke izinto ezingalunganga. Lokhu futhi kuyabalungisa kuba lungisa nani? Impilo yabo yomtholampilo, ngoba le nto iyabakha emzimbeni iyabakha kuyenza nomzimba wabo uqine futhi wakheke kahle. Futhi lokhu kuyabasiza ukuthi kube babe nempilo ende ngoba ngoba bakhuphula isimo sempilo yabo yokuphila. Lokhu futhi kuthuthukisa nomphakathi wabo.

Kuyabathinta intsha lokho ekufinyeleleni kwabo ngoba uma ngabe umuntu engenako ukulandela ukuzilibazisa umuntu uyohlale ecabanga kakhulu, futhi umuntu uyohlala ecabanga izinto ezingena, ezingalungile. Ngakho-ke kulungile futhi kubalulekile ukuthi umuntu abe nezinto azilibazizisa ngazo, kodwa akube yinto azithandayo futhi kube yizinto ezizomakha ukuya phambili. Uma ngabe umuntu akayakhi noma mhlampe umuntu akazinaki izinto azilibazisa ngazo lokhu kuba nomphumela omubi empilweni yakhe ngoba usuke abe nezinto elukuthi ucabanga kakhulu.

Into ebalulekile umuntu ekumele ukuthi ayazi uma ngabe ukukhuluma nezingane ukuthi izingane kumele uhlale uqinisekile ngemithetho yakho, futhi uhlale uyisho ngoba phela izingane, izingane and sometimes azilaleli nje kwanhlobo. Ukuqinisekisa ukuthi lezi ngane lezi ziyilalele le mithetho lena ngaphandle kokukhungatheka, ukuthi njalo mezingena mhlampe mhlampe kumdlalo, zifunde leyo mithetho leyo njalo zihlale zifunda leyo mithetho, ngaphambi kokuba zidlale. Uma ngabe umuntu engafundanga umthetho angeke akwazi ukudlala ngoba kubalulekile ukuthi umuntu afunde imithetho ngaphambi kokuthi adlale ngoba angeke wazi ukuthi kumele udlale kanjani ungafundanga umthetho.

Lokho kwakuthinta ngendlela embi ubuhlobo bami ngemuva ngoba phela manje sikhuluma kanje akukhulunyiswana nabangani ngoba omunye wahleka omunye, omunye wathi ngomunye olukuthi akusiwo umbono omuhle loyo. Yebo bekumele ukuthi ngabe izinto ziyaxazululwa, kodwa-ke izinto azixazululeki ngale ndlela kalula ngaleyo ndlela. Yingakho ngisho ukuthi izinto zathanda ukuba nzimanyana ukuvikela kumanje izinto azixazululeki. Kodwa-ke kuba nalelo themba lokuthi ngelinye lamalanga izinto zizoxazululeka ngoba umuntu kumele ahlale esethembeni. Uma ngabe awuhlali usethembeni, izinto zihlala zimile ibengathi, awuyi phambili ibengathi, uwumuntu ohlale eme endawonye nje njalo.